Ee, nkile ke a siwa ke bese makgetlho a le mantsi, mme ya bo e se ka thato ya me gantsi. Bese ya ne ya ntshiya ka ntla ya go tsoga thari, go dira ka bonnya, kgotsa go sa bakanye dilo ka nako. Fa gongwe, bese etla pele ga nako e e solofetsweng, mme ga e lete go le gannye.

Mo bathong ba ba godileng, ditlhopo tsa dipalangwa tse di fitlhelegang bonolo le tse di phuthulugileng di akaretsa tirelo tsa paratransit, di tirelo tsa ntlo le ntlo, le dipalangwa tsa botlhe tse di ja ka dibese, diterena le diterena tse di tsamayang ka fa tlase ga lefatshe. Dipalangwa tse di ka nna botoka go bagodi ga di na le phitlhelego ya di-rump-a, di-lift-e le manno a a tlhomilweng.

Fa ke tsamaya sekgala se seleele, selo sa botlhokwa se ke tshwanetseng go se phutha ke ditlankana tsa boitshupo le tsa mosepele, go akaretsa le passport-o, licence-e ya go kgwetsa kgotsa ditetlelelo tse dipe tse di tlhokegang, le go akaretsa dikgolagano le tshedimosetso ya tshoganyetso, founo le charger-a, mme tseno ke dilo tsa bohlokwa tse ke tswanetseng go di phutha.

Go tsamaya ka baesekele go ya tirong mo puleng, go ka ba ka dikgwetlho di le mmalwa, bapalami ba ka koloba, ba tsidifala le go nna leswe. Fa gape ba ka itemogela go fokotsega ga bokgoni jwa go brake-a le go oketsa ga kotsi ya dikotsi, ka ntlha ya maemo a tsela a borethe. Mme, le pula e ka nna ya senya baesekele, mme ya dira gore go nne thata go e bakanya morago ga mo o.

Go bona loeto lo loleele lwa bese lo lo phuthulugileng le lo lo itumedisang, motho o tshwanetse go phutha dilwana tsa botlhokwa tse di jaka dijo tse di botlhoswana, dino, boitlosobodutu, dilwana tsa go kgomotsa le dilo tsa botlhokwa tsa go itlhokomela. Go akanyetsa go tla ka mosamo wa thamo, dipolaka tsa ditsebe go ikhutsa le go iketla.

Go nna mokgwetsi wa sefofane mo Afrika Borwa, go kgotlhelediwa thata gore o nne le motheo o o nonofileng wa dipalo, physique-a le seesemane kwa sekolong se segolo. Le fa gone go sa tlhokege gore o tsene mo dikolong tsa go fofisa difofane. Lemorago le le nonofileng la science-e le dipalo, le ka thusa thata go, le ka thusa thata mo go tlhaloganyegang melaotheo ya difofane, mme le ka nna mosola mo di-bursary-ing le dikopo tsa difofane. O ka ithutela go ka kgweetsa difofane kwa diyunibesithing tse di jaaka Progress Flight Academy, Cape Town Flight Training Center, FlyFofa Aviation College le Flight Training College.

Go fokotsa bosenyi kwa maemelong a ditekisi kwa Johannesburg, go tlhokega mokgwa o o nang le dikarolo tse dintsi, go akaretsa go nna teng ga mapodisi a nonofileng, tirisano mmogo magareng ga puso le industry ya ditekisi le go samagana le bonwenwe bo bo teng mo industry-ing. Seno gape se tshwanetse go akaretsa go tlhabolola mafelo a dithekiso le ditlamelo, go ruta bakgwetsi le badirisi le go tsenya ditiriso dikgoka tsa go netefatsa maikarabelo mo goreng ga tiragatso ya molao.

Fa badiri mmogo ba ka sotla ka nna ka ntlha ya go tsamaya ka baesekele go ya tirong, nka rarabolola seno ka ditsela di le mmalwa, nka ba tlhalosetsa ka tidimalo melemo ya go tsamaya ka baesekele, e e jaaka, go sa senye tikologo, go thusa botsogo le go somarela madi. Mme ebile, ke ba kope gore ba leke go tsamaya jalo. Fa go sotla go tswelela pele, ke tla akanyetsa go buisana le mookamedi wa me, kgotsa lephata la HR go thusa go rarabolola bothata jono, gore a ba kgalemele.